Isikhathi sokuzilibazisa kwami uma ngingenzi lutho, ukuhamba ngiye ey'nkundleni zokudlala ngiyozivocavoca. Ngibuye ngingene ey'nkundleni zokuxhumana, ngifunde izindaba ngokwenzakala emhlabeni jikelele. Ngamanye amazwi ngiyathanda ukuzwa ukuba kwenzakalani eMzansi siwakhele. Bese kuba-ke ngiphinde ngifunde ngicinge ney'ndawo engingakhona ukuthi ngiyofunda kuzo njengoba ngisafisa ukuqhubeka nokufunda.

Ziningi kakhulu izinto zokuzilibazisa ey'ngafaka imali ebantwini. Abantu abaningi bafuna ukwehlisa isikalo somzimba wabo, phecelezi jogging nama-aerobics. Engicabanga ukuthi kungaba yinto enhle ukuvula ithimba labantu ozobe ubavocavoca. Bekhokhe lelo nani le mali enizovumelana ngalo ngenyanga. Ngokwenza kanjalo uzobe usukwazi ukuy'fakela imali ngoba baningi abantu abadingayo ukujima, baningi abantu abadinga ukuy'vocavoca. Nokunye-ke ungakhona ukuthi wenzele abantu ama-CV. Ukhone ukuthi wenzele abantu iy'ncwadi zokufaka izicelo zomsebenzi, nokunye nokunye.

Ngiyafisa nami ukuzibona ngelinye lamalanga ndinendawo yami yokuzivocavoca, phecelezi e-gymnasium. Lapho ekuyobe abantu bejima khona, abantu behlolela ama-BP wabo. Abantu behlolela iy'sindo zabo nakho konke nje okuningi okungenza abantu ukuthi bey'gcine umzimba wabo unempilo.

Ngicabanga ukuthi kungaba kuhle ukuba iy'kole zilethe imidlalo eyahlukahlukene ukuze izingane zizokwazi ukuy'khethela imidlalo eziyithandayo. Kungabi ukuthi ingane idlala lowo mdlalo ngoba nakhu iphoqelekile noma ivalelekile ukuthi vele umdlalo ekhona ilona kuphela esikoleni, koda ikwazi ingane ukuy'khethela yona ukuthi, mina ngifuna ukuyokwenza ukuthi. Lokho kuyokwenza ukuba iy'ngane ziyenze leyo mdlalo ngokukhulu ukujabula nangolukhulu uthando.

Ngicabanga ukuthi imidlalo engemihle engaba khona ezikoleni eqhudelana kakhulu, kungaba imidlalo wesibhakela. Lowo mdlalo ngiwubona ungemuhle koda futhi muhle ngoba ukhuthaza koda ey'nganeni zesikole, ungagcina ulimaza iy'ngane zesikole ngoba ingane uma kade ilwa isibhakela, uthole ukuthi ngosuku olulandelayo ayisakhoni ukuphumelela esikoleni ngenxa yokuthi ilimele. Engicabanga ukuthi iy'kole zingayiyeka.

Eyi, mina ngokwami ngibona ubungozi bokulahlekelwa isikhathi. Ngibona ubungozi bokulahlekelwa isikhathi ngempela ngoba esikhathini samanje intsha ijabulela ukuy'mbandakanya nezobuchwepheshe phecelezi tekhnoloji. Kanti kudala emdlalweni yendabuko bekuliwa iy'nduku. Kwenziwa konke lokhu okungeke kusenzeka manje. Njengamanje kusebenza ubuchwepheshe, kusebenza ithekhnoloji kakhulu egcina ilimaza isikhathi semidlalo yendabuko.

Imidlalo nemidlalo iba nemithelela engemihle kwesinye isikhathi, kwesinye isikhathi ibe nomthelela omuhle, ikakhulukazi imidlalo osuke kulindeleke ukuba kuphumelele oyedwa. Awubi muhle umphumela wakhona kwelinye icala, kwelinye icala uba muhle. Umdlalo waphela kungokuhleka noma mhlawumbe ingxabano ncamu. Ushiye amacala omabili engemahle. Ngizobeka isibonelo nje, ngomdlalo webhola likanobhutshuzwayo. Uma kukhona i-team edliwe, abanye bedlala abajabuli neze neze ngoba basuke . Engicabanga ukuthi eminye imidlalo ibuye iphazamise ubuhlobo nobungani.